Me a ni ta n'wu byela leswaku munghana wa mehe wa vona leswaku hi hi ti ma ma-data swi lava hi ma tirhisa hi ndlela leyinene hambiloko ma ri matsongo hi nga swi kota eku va hi ma tirhisa hi lavisisa ntsena swilo leswi hi vonaka ingaku i swa nkoka hikuva vanhu vo tala va tirhisa e ma-data hi vuhungasi lebyi hoxeke leswi endlaka leswaku valahlekeriwa hi ma-data yo tala so a ni ta n'wu khutaza leswaku kumbexani ni nga n'wu khutaza leswaku hi tirhisa hi e ma-data hi ndlela leyinene leswaku nga lahlekeriwi ngopfu.

Ri ni nkoka lowukulu ngopfu ku va e swichudeni swi tirhisa e Wi-Fi router leyi nga ni leyi nga ni battery hikuva loko va tirhisa roho swi ta kota ku va lava swi va pfunaka leswaku loko gezi ri tshuka ri famba va kote ku va lava va va va ka ni ni inthanete hi ndlela yoleyo swi tlhela swi endla leswaku va nga saleli ndzhaku eka ntirho wa xikolo va kote ku va lava hetaka e ti-assignment hi nkarhi lowu faneleke hikuva loko va nga loko va yimele liya ya ku yo khonekitiwa eka gezi ntsena kumbe leyi fakiwaka eka gezi swi nga ha tshuka swi va e xiphiqo nyana loko gezi ri fambile swi nga ha va kavanyeta va nga ha salela endzhaku eka tidyondzo ta vona so le ra ku va ni battery ni pfumelela na yo yi kahle.

Ku famba ka gezi swa tshikilela ngopfu eka eka eka Wi-Fi ngopfungopfu loko u fanekele u tirha hi ku tirhisa yo hi ku kun'wani eka swiyimo swin'wana mi-network yi hetelela yi va yi nga ha vi kona so loko u u nga ri na e gezi Wi-Fi a yi koti ku ve ni yi khoma hi ndlela yoleye swi kavanyeta i tikhampani to tala swi endla leswaku mitirho ya vanhu vo tala yi lahleka hikwalaho ka sweswo hikuva minkarhi yin'wani u kuma leswaku ri famba e nkarhi wo leha e gezi so swi kavanyeta ngopfu eka vanhu vo tala.

Ya ni vona swi nga va kahle loko tinqingho ti kota eku tirha hi tindzimi ta vantima xivangelo hileswaku ku ni vantima vo tala lava se va nga ni swilo swa vona swa le mandleni naswona va kotaka eku va va ti xavela e xilo xin'wani ni xin'wani se loko a ti kote ku va ti tirha hi tindzimi ta voho hambi ku ri lava kalaka va nga yangangiki exikolweni a va ta swi kota eku va va ti tirhisa hi ndlela yoleyo naswona vo tala vantima se va ni mabindzu yo hambanahambana ene leswaku mabindzu ma kote ku va lama ma fambaka hi ndlela leyinene ku lava ku tirhisiwa e tinqingho so vo tala swi fika swi va tikela hikuva va nga dyondzanga e xikolo ku va va ti tirhisa hi ndlela leyi faneleke.

Ni yi vona yi nga ri kahle ni yi vona yi nga ri kahle hikuva yi yi endla leswaku kumbexana ya onha eka eka vana vo tala swi endla leswaku va nga ha ti nyiketeli eka tidyondzo ta voho swi tlhela swi endla leswaku eku heteleleni va hetelela va nga ha pasi eswikolweni so loko va va tlanga e ti-game exikarhi ka vhiki ematshan'wini ya leswaku va dyondza e tibuku kumbexana va endla eti-homework swa va kavanyeta swinene ngopfu so ni vona swi bihe ngopfu kahlekahle loko a swi ya hi mehe vana lava ha dyondzaka e xikolo vatswari a ku fanekele va ku ri vona va va hlayiselaka e ti-cellphone ta vona va va nyika ntsena loko va fanekele va endla e mintirho yo karhi ya xikolo loko va hetile ivi va yi teka leswaku va va hlayisela to ku endlela leswaku va nga kavanyeteki eka mintirho ya vo ya xikolo.

Bindzu ra ku rhwala nhundzu hi swiporo ri langutana na swiphiqo swo tala xo sungula hileswaku ku ni vukhamba lebyikulu bya vanhu lava yivaka e swiporo eka vutomi bya hina bya siku ni siku so swi endla leswaku swi tika xa vumbirhi ku fakiwa swifuwo swo tala vanhu vo tala se va fuye swifuwo swo tala eku heteleleni swi hetelela swi nghenisiwa ko kwala swiporweni so ti-transport letiya kumbexana switimela leswi tirhisiwaka eku famba laya swi hetelela swi chayisa e swifuwo swa vanhu vo tala.

Ku tirhisiwa ka ti-cellphone ku cince hi tindlela to hambanahambana hi ku famba ka malembe hi xikombiso ku be nkarhi lowu a hi tirhisa e ti-cellphone letiya letiya letitsongo va ngo i swipolipoli van'wani leti a munhu a nga ta swi kota eku ve ni a a nghena eka inthanete hi ku tirhisa toho ivi tikhampani ti ya ti endla eku cinca hi vona se ku humesiwe ti-phone leti hi kotaka eku nghena eka ti-email vanhu va kota eku ti tirhisa eka vutomi bya ni siku ni le ka migingiriko yo hambanahambana leyi vanhu va yi endlaka ti-bank na toho laha ku fanaka hi kota eku tirhisa e tifoni so swi cince hi ndlela leyikulu ngopfu swi olovise ngopfu eka vutomi bya vanhu swi endle leswaku vanhu va kota eku endla e swilo hi ndlela leyi antswisiweke swinene.